Umntu lo uyindoda ofuna ungeja kufuneka athumele okanye acele oomalume bakhe okanye abantu abadala babhale ileta eza kuya entombini, kulontombi icele isihlobo esihle. Baze babeke iideyithi zelobola apho azothumela khona abakhongi okanye oonozakuzaku ngesiXhosa bayakummela kulontombi, kuthwe ke ngoku bathembisene ngomtshato.

Umntu wasedolophini okanye waselokishini u-exposed okanye kwizinto ezininzi ezingalunganga, iinto ezifana neziyobisi, ubutywala nezinye nezinye, ubomi obusheshayayo. Kanti umntu wasezilalini yena akakho exposed kwezo zinto.

Umntu akabekwa xabiso, ngoko ke ukulotyolwa akusuba umntu uyathengiswa okanye kutheni na, kwenzelwa ukugcina isithethe. Kwenzelwa ukubona uba lo mntu ufuna uthatha intombi yethu okanye intombi yabo uzawukwazi na ukumkhathalela, umntana angahambi ayolamba komnye umzi. Kukucela isihlobo ngoko ke kufuneka kube khona iinkomo eziphumayo.

Kufuneke ndithwale entloko ngoba ndiyafana nokuba ndisemanzini wam okanye ndiya emzini wam. Ndithwale entloko iqhiya njengamfazi, ndinxibe ilokhwe ende okanye isiketi eside, esiphela ngaphaa kwamadolo. Ndinxibe ixakatho, ndinxibe, ndibhinqe esinqeni.

Umntu oyindoda wakwaXhosa akumelezekanga ukuba athi engena endlini angene ethwele umnqwazi, kubonisa ukungahloniphi oko. Okanye athi xa uthetha nomntu omdala athethe ethwele umnqwazi, kumele umnqwazi awukhulule ukubonisa ukuhlonipha.

Indlela ekunxitywa ngayo kwezi ntsuku siphila kuzo hayi ayikho ntle. Umbone umntu ongutata owomzi enxibe ibhrukhwe empitsileyo, hayi ayibukeki. Okanye enxibe isikipha esimpitsileyo, ayikhangeleki intle loo nto leyo.